Uboya begusha bunceda ekwenzeni ezinye zeempahla esizinxibayo nezisigcina sifudumele.

Ukufuya iihagu kuyanceda kakhulu kuba ekuhambeni kwexesha unako ukuzithengisa ufumane imali. Ukanti ke ungazixhela utye nalo nosapho lwakho okanye ngexesha lemicimbi, ingakumbi kwiindawo zasezilalini.

Njengomsebenzi wasefama ndingathanda ukusebenzela kwindawo ecocekileyo. Okunye ke kukuba kubekwe phambili ukhuseleko lwabasebenzi, umqeshi aqinisekise ukuba kukho uncedo lokuqala olungxamisekileyo, ingakumbi njengoba sisebenza ngezixhobo ezingathi zibe nobungozi. Kwaye apho uye athathe uxanduva xa kwenzeka kubekho umsebenzi othe wanelishwa lokuba alimale ngethuba esemsebenzini.

Into eyenza ukuba uMzantsi Afrika ube semva kwimveliso yezolimo ephilayo kukuba abantu abaninzi abanalwazi lungako ngeli candelo kwaye loo nto ibenza ukuba bangabi namdla wokuba kulo. Mhlawumbi xa kungabakho ke amaphulo amaninzi angathi achaze ngokuphangaleleyo futhi akwazi ukuba enze abemi beli babe yinxalenye yalo. Ndicinga ukuba loo nto ingenza ukuba likhule inani labantu abayinxalenye yeli candelo.

Siphila kwixesha elohlukileyo lokwenza izinto, elingafaniyo nelo langaphambili. Ngoko umlimi osebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ekulawuleni ifama yakhe ngumlimi owenza izinto ngokutshintsha kwaloo maxesha. Loo nto itsho ukuba uza kufumana indlela entsha yokwenza izinto ngokonga ixesha nokufumana iingcebiso ezintsha zokuba ngumlimi ophuma izandla.

Liyinene elo lokuba abantu abaninzi bayithenga kakhulu inyama ngoDisemba ngoba kaloku kulapho kudibene khona iintsapho ndawonye, kwaye kukho nemicimbi emininzi eyenzekayo. Njengomlimi ke lixesha lokuba ukhumbuze abantu ukuba iinkonzo ozinikezayo zingungqaphambili kangakanani na. Nokwenza iintengiso ezininzi eziza kufikelela kubantu abaninzi abaza kukwazi ukuba beze, beze kufuna iinkonzo endizigqithisayo ezingungqa phambili.

Izinambuzane ezifana ne-aphids, izigcawu kunye neekhatapila, zinganobungozi kakhulu kwizityalo. Ngoko kubalulekile ukutyala kumachiza agcina lee ezi zinambuzane kwizityalo zakho, ukuze ube nezityalo ezondlekileyo nezinempilo.

Into endingathi urhulumente uyayizuza kwinkqubo zolimo ukuxhasa abalimi abasakhasayo kukwenza izivumelwano nabo ukuya phambili, kukubeka imiqathango ethile yokuba nabo badlale indima enkulu kwezoqoqosho nokuncedisa ekulweni izinga lwentswelangqesho.

Izinto ezibalulekileyo emntwini ukuze afaneleke ukuqeshwa efama, uthando nolwazi lwezinto ezenziwa efama. Umzekelo xa sithetha ngezityalo, ukuba nolwazi ngeentlobo ezohlukeneyo zezityalo nokuzinakekela, ukuquka amachiza asetyenziswayo, iimbewu, nazo zonke nje izinto ezibandakanya oko kwasefama.

Inkqubo yokwenza umqwayito iqala ngokuba usike inyama ibe yimicwe. Emva koko uyifake ngokuyinonga kwivinika nezipayisi uze uyomise. Emva koko uphinde uyifake ityiwa nezipayisi kwakhona, uyomise ngokuyibeka endaweni efanelekileyo okanye kwibhokisi yomqwayito.

Imveliso kwezolimo iba nefuthe lokudala amathuba omsebenzi ukuba mninzi umsebenzi owenziwayo kwaye uzizigaba ngezigaba, ngoko udinga abantu abaninzi abohlukeneyo ngasigaba ngasinye. Umzekelo ukuqala ekulimeni, loo nto idinga abantu ukuya ekuvuneni, nayo leyo idinga abantu abathile abazokujongana noko kuvuna. Ze kuyiwe ekwenzeni izinto eziveliswayo ngezo zityalo zithe zavunwa, nto leyo ke nayo idinga abantu abathile de kufikelele ekugqibeleni imveliso epheleleyo.

Inkulu kakhulu indima edlalwa zizibonelelo zenkxasomali karhulumente ukuze kuvele izithuba zemisebenzi kwisebe lezolimo. Xa abalimi befumana inkxasomali, loo nto itsho ukuba banako ukuvelisa imveliso enkulu. Nto leyo itsho ukuba badinga inani labantu elininzi lokubaqesha ukubancedisa ukuvelisa ezo mveliso zinkulu.

Kubalulekile ukuba nendawo yokugcina izivuno ukuze zingamoshakali, zihlale zikwimo ekulungeleyo ukuba zingathengiswa futhi zityiwe ngendlela ekhuselekileyo.

Ukugcina umbona ungaboli kangangexesha elide kukuba uwufake ezingxoweni, ze uwubeke kwindawo epholileyo.

Amaphulo karhulumente wokufundisa uluntu ngezolimo nokufuya kuqoqosho loMzantsi Afrika anceda ekubeni abantu bangahlali nje baxhomekeke ekuqeshweni. Koko bakwazi ukuvuka bazincede ngokuzenzela amathuba emisebenzi ngokuba balime babe nemfuyo yabo abazokukwazi ukuba bayithengise. Nabo babe ngoosomashishini, hayi nje ukujonga ukuqeshwa.

Ukufaka isivuno sam kwi-inshorensi kunceda ekubeni xa kukho iintlekele ezenzekayo ezingalindelekanga, ezifana nokutshintsha kwemo yezulu, izichotho, iimvula okanye mhlawumbi iingozi ezithi zenzeke ezingalindelekanga, ndikwazi ukuba ndingaxakeki ngokwasepokothweni. Koko ndiyazi ukuba isivuno sam sikhuselekile.

Akukho nzame noncedo endingathi ziyafumaneka kurhulumente ukuncedisana nokuqinisekisa ukuba amafama afumana amanzi ngokwaneleyo. Urhulumente ulwana neenzame zokuba anike iingingqi amanzi awoneleyo, kodwa ezo nzame azibonakali zonele kuba amanzi anqongophele. Uyaqhubeka, kukho iinkqubo ezenziwayo zokuqhawulela abantu amanzi rhoqo, nto leyo eyenza ukuba amanzi aqhubeke abe ngumcelimngeni kweli loMzantsi Afrika. Nto leyo ishiya isenza amafama ukuba ashiyeke ezibona ukuzifumanela amanzi ngokwawo.

Imicelimngeni yeefama ezincinci zolimo oluphilayo kukungafumani inkxaso kurhulumente nokujongana nokufumana izixhobo zokuqinisekisa ukuba iifama zabo zikwimo ephilileyo nehlaziyekileyo, ukuquka nokuzama iindlela zokukhulisa ezo fama.

Kubalulekile ukufumana uqeqesho kwezolimo kwiidyunivesithi. Loo nto inceda ekubeni uyazi ukuba ithini na inkqubo yokutyala, ukunakekela izityalo, ukulima, ukuvuna, nokubona amathuba abalulekileyo wokukhulisa ifama yakho ngolo lwazi uthe walifunda kwezo dyunivesithi.

Iindlela ezohlukeneyo endicinga ukuba zingandisebenzela ukuze isivuno sam sombona sindizisele imali, okokuqala kukutyala iintlobo ngeentlobo ezohlukeneyo zombona. Emva koko ndiwunakekele ukuqala ekuwuhlakuleleni, ekuwunkcenkcesheleni xa kudingeka njalo. Kuyo yonke loo nkqubo de kufike ekugqibeleni kwixesha lokuvuna ukulandela intetha ethi, uvuna oko ubukutyalile.

Ingcebiso endingayitsho kumntu ngendlela yokufumana isakhono kwezolimo nokufuya kukuba okokuqala afumane imfundo ephangaleleyo. Okwesibini afumane izakhono. Okwesithathu enze uphando oluphangaleleyo kweli candelo ze afumane ulwazi neengcebiso kwabanye abantu esele benethuba bekweli candelo.

Indlela yokugcina inyama ixesha elide ukuze ingaboli kukuyixhoma kwindawo epholileyo. Okanye ke kwixesha apho sekusetyenziswa khona izikhenkcezisi, iifriji ngelasemzini, kukuba uyinqunqe uyifake phakathi apho kwisikhenkcezisi.

Xa kuthethwa ngamathuba okuthengisa kwezolimo, kuthethwa ngokuba okokuqala uyazi ukuba ngoobani abadinga iinkonzo ezo uza nazo zentengiso. Okwesibini ukwazi ukuthethathethana nabantu, uzibeke nakwiindawo ezifanelekileyo apho abantu beza kuyidinga nto leyo uyithengisayo xa kufikelela kwezolimo.